Go na le merogo e le mentsi e fapaneng ebile e leng gore go kgona go e leka, mme go na le merogo e nngwe e leng gore e itsewe ke merafe e nngwe. Merogo e ke itse e sa itsege thata ke lerotho, thepe, le ke morogo e monate mme ga a itsege thata ka gonne e nngwe e o kgonang go e kry-a ko sekgweng.

Go plant-a setlhare se apola kgotsa sa panana go bonolo, setlhare sa maungo se batla o se polante mo mmung o naleng manontsha, mmu o e leng gore o tlo se fepa ebile se batla o se plant-e mo go leng gore se o kry-a letsatsi le moriti e be o se nosetsa.

Ditamati di-plant-iwa mo kgweding ya Phatwe mme o di-plant-e ka dithotse tsa teng, fa se ne di thoma go tlhoga di nna di bonala pila di golanyana o a di tsaya o a di tlhabolola go thoma go di-plant-a pila ka kgwedi ya Lwetse o di nosetsa di tla thoma go gola.

Rooibos o ka e plant-a mo kgweding ya Phatwe go ya go ya Lwetse, o thoma ka go phepafatsa fa o ile go plant-ang fo teng o be o tlhagolela le mmu wa teng, ga se ne o tlhagolela mmu wa teng o thoma o tsaya dithotse tsa teng o di-plant-a e tla batla gore o plant-e mo e leng gore e kgona go kry-a letsatsi, ebile e tla batla gore o e nosetse letsatsi le letsatsi mo bekeng ya ntlha, o e nosetsa letsatsi le letsatsi gore e kgone go tlhoga ga e sena e tlhoga e thoma e gola o a e tlhabolola pila wa e plant-a pila go fitlha ko gola e nna .

E thusa mo go iseng kgatelelo ya madi tlase, ebile e thusa thata mo malwetsing a letlalo ka gonne e na le acid.

Dikgwetlho tse balemirui ba bantsi ba kopanang le tsone ke gore e kry-a ba sena madi a go reka disata tsa dijalo tse ba batlang go di-plant-a e ka re ba tlhoka fence ya go kampela dijalo tsa bone gore diphologolo di sa tsena di a dija, diphologolo di kgone go tsena ga o sa kampela sentle di je dijalo tsa lona. Pula ga e ka na thata e kgona go kgama dijalo ka metsi, le tlhokego ya metsi tlhokego ya metsi go sena metsi dijalo di batla metsi jaanong balemirui ga ba ka nna le tanka ya metsi gore ga ba go sena metsi ko pompong e be ba bulela ko tankeng.

Ke tlhokego ya metsi, balemirui ba bantsi ga ba na ditanka ke tlhokego ya metsi. Le fa ditlhare di ka nna le bolwetse di a sa ntshe maungo a e leng gore a kgotsofatsa.

Maungo a mangwe jaaka diterebe ka mefuta-futa di kgona etsa di-wyn-i, ebile di kgona go etsa dijeme ka mefuta-futa.

Maungo a jalwang thata mo lefatsheng le dipanana, diapole, dimengu, diterebe, ka gonne di dira di-wyn-i, di dira dijeme di dira di-danone-no, di dira di-juice le tsone kabo tsone di monate.

Go lemiwa thata morogo wa go bitsa spinach-e ka gonne batho ba bantsi ba o rata, ebile o rekisega thata ebile o kgona go ile go rekisa ko di-shop-ong mo tseleng le di-shop-o tse di tona, batho ba bantsi ba o reka ba o apaya o monate.

Mabele a kgona go šwa, a kgona go sa tlhoge, a kgona go gore a nelwe ke pula thata a kgamiwe ke metsi, mabele a botlhokwa ka gonne a ntsha bupi.

Ke farming e leng gore e ntsha wine, go plant-iwa diterebe ka mefuta-futa go etsiwa wine ka tsone.

Ke tlhoka mo ke plant-ang teng le gore mmu wa teng o tlo nna le dinontsha, ke tlhoka mmu o nang le menontsha mo plant-ang mo teng, metsi le disata tsa dilo tse di-plant-ang le go kampela gore diphologolo di sa tsena dija.

Rooibos ga se fela teye e leng gore e monate, rooibos e dira ditee tse dintsi tse e leng gore di farologane tse e leng gore di thusa batho ba bantsi ka malwetse a bone le mebele ya bone, le mo baneng tota e na le ditee tsa bana. Jaanong re tlhoka thata go e sireletsa ka gonne e fodisa malwetsi a mantsi.

Ke dieiye di fodisa flu ebile di kgono di tshelwang mo seshabong, le di-ginger di fodisa flu le merogo ke seshabo mo bathong ba bangwe.

Ke gore a na mmu wa gago o na le manontsha, ke mmu o e leng gore o ka jala mo one le gore fa o leng fo teng a na letsatsi le tla fitlhelela gore dijalo di tlhoka letsatsi le tsona le metsi a tla fitlhelela .

Rooibos e etsa tee ya rooibos-o, e etsa tee ya bana ya rooibos, e etsa dilo tsa sefatlhego, e etsa ditee e tsa go berekisa mala go dira gore go bofolola gore mme a ye kgweding, e etsa ditee tse di fodisang mmele.

E tsheliwa mo dijong, e kgona go etsa ditee tse di bitswang di-icetea ditee tse di tlhakaneng le di-ice, e kgona go etsa dijo tse di bitsiwang bo dessert tse di monate.

Merogo ga e sa apeiwa jaaka kgale ganne go tsheliwa mafura le letswai fela, gona jaanong go tsheliwa disopo le mašwi go tsheliwa dintsanantsana go etsa merogo e nne monate. Ebile morogo o kgona go etsa gore o nwe gore mmele wa gago o nne le dikotla.

Nka re ka morogo o bidiwang spinach-e ka gonne o ne o monate, ebile ga o tseye sebaka go o apaya ebile go apewa ka ditsela tse dintsi tse di monate. Le morogo wa matokomane ka gonne o tsheliwa matokomane ebile o monate thata-thata-thata o ka o ja fela go sena dijo tse dingwe.

Thekenoloji e leka go dira maphelo a rona botlhofo ka gonne go ne jaanong go na le dilo tse e leng gore ke metšhini ya go nosetsa, ya go lema tshimo, ya go nosetsa ya go tshela metsi. Empa thekenoloji ga e ntlefala e etsa gore batho ba bantsi ba ba nna le mebereko, e etsa gore batho ba bantsi ba felelwe ke mebereko ka gonne yona e etsa bophelo ba rona bo nne botlhofo empa le yone thekenoloji e a tura.

Go na le maungo a e leng gore ga re a plant-iwa ko mafelong go tshwana le bo China ka fo rona ga a yo, ka gonne ka fo rona re na le dipula tse di maatla re na le letsatsi le e le maatla yanong di kry-iwa koo.